Umalume wami uyawuveza umbono ohlakaniphile, uyawubona umthelela omkhulu wama-smartphone, kodwa uyaphinde uyaqaphela nobubi bawo. Naku-ke akushilo, uyamangala ngokuthi manje umuntu ungakhuluma nomunye, ozwekazini olukude ngokushesha, kodwa uyadabuka ngoba abantu abaningi sebengaxhumana ebusweni nezingane esezihlala zibambe amafoni ezinkundleni sokukhuluma esikhundleni sokukhuluma nabazali noma nabanye. Umalume futhi iyavuma ukuthi ama-smartphone enza kube lula ukufinyelelela ulwazi noma yini efinyeleleka ngokucofozwa. Kodwa uyakhathazeka ngoba abantu abaningi sebengafunda izincwadi noma izincwadi ezinde abakwazi ukubekezela bafuna ulwazi olusheshayo.

Ngokucabanga kwami, ukudalula obala amadili oxhaso akuwona umthwalo kodwa ithuba lokwakha imboni yokukhangisa enethonya, ehloniphekile, eqotho, futhi esekelwe, esekelwe ukuthembeka. Nakuba kunezithiyo ezifana nokwesaba ukulahlekelwa abalandeli. Inzuzo enkulu iwukuthi abathengi bayazisa ingqondo evulekile nobuqotho. Lokhu kudala ubudlelwane obude phakathi kwabathengi, abagqugquzeli, nemikhiqizo.

Ngokucabanga kwami ukuhlaziya umthelela wabagqugquzeli kudinga inhlanganisela yezindlela zocwaningo ezinjengophenyo, ama-forecast groups, nezibalo zokuxhumana, kanye nezindlela zokukhala. Okungaba ama-engagement-i, ama-conversations-i, ama-sentiment-i, njalo njalo. Bese kube ukusebenzisa indlela ehlanganisa idatha yezibalo, kuphinde kube indlela yokuhlola ulwazi olujulile kunikeza isithombe esigcwele nesithembekile.

Ukwenza kabusha izinkundla zokuxhumana akusho ukunciphisa injabulo noma ukuthanda kwazo. Kusho ukubeka phambili impilo yengqondo, ukuziphatha okuhle nokuqaphela imiphumela yazo empilweni yabantu. Ngokusebenzisana amandla obuchwepheshe, imiyalezo yokuzwelana nezinketho ezenza abasebenzisi babe neqhaza elikhulu zingadala ama-platform aphilayo futhi anobuntu. Ukuze sizame ukulungisa le nkinga ekhona, kungamele kube khona imfundo ngaphakathi ku-ephu mayelana nokusebenzisana kahla izinkundla zokuxhumana. Kungamele futhi kwenziwe lula ukuphuma noma ukusetha imingcele yokungena ku-social media. Kungamele futhi kukhuthazwe ukuxhumana okuyiqiniso, hhayi udumo kuphela. Kuphinde futhi kube khona ukuguqula indlela yokukhombisana okuqukethwe.